Kukho izizathu ezininzi ezibangela ukuba abantu abadala eMzantsi Afrika bathandabuze okanye balibazise ukufuna unyango, le miba idla ngokudityaniswa nenkcubeko, uqoqosho iinkonzo zempilo kunye neemeko zabo zobuqu. Umzekelo unintsi lwabantu abadala abaphilanga kakuhle ngokwezimali abanye baphila ngee-pension ezincinci okanye kuxhomekeke kwiinkonzo zikarhulumente ukuba bafumane unyango. Ukufuna unyango kudla ngokufuna imali yokuhamba, yokuthenga amayeza okanye yokuhlala esibhedlele nto leyo enokubangela ukuba bangayi ukuyofuna unyango ngenxa yeemeko ezibabambezelayo ukuba baye.

Utata lo ongaphilanga ndingaqinisekisa intokokuba into yokuqala ayenzayo ekuseni ndiyamvasa, ndiqiniseke okokuba unxiba iimpahla ezifanelekileyo. Xa kufika usuku lokuba ahambele impilo yakhe kwiikliniki ezifanelekileyo nakwizibhedlele ezimlungeleyo ndizawuqinisa okokuba iimini neentsuku zokuba ayothatha amayeza ndihamba kunye naye ndilapha ecam'kwakhe. Xana engaphilanga ndiqiniseke okokuba ndimnika ukutya okufanelekileyo ndimnike nezinto ezifanelekileyo ukonga imeko yakhe.

Mama ndizawuqinisekisa okokuba ikhaya labantu abadala uyalufumana kodwa bendingabona kukuhle okokuba umhlawumbi siqale sizame umntu onokhe akuncede ahlale nawe apha endlini noba izoba ngumncedisi wakho phambi kokuba ube kanti uyafika kwikhaya labantu abadala. Kodwa ke ngokomnqweno wakho ndizawuqinisekisa okokuba ndiyazikhangela iindawo zikarhulumente ezisemgangathweni olungelweyo ukuba uzifumane.

Ndingaqinisekisa okokuba umkhathaleli wezempilo lo ahlala naye ndibanayo incoko naye yokuba ndikhe ndimbuze ukuba kwenzeka ntoni ngoba nguye umntu omelwe kukumjonga ugogo ukuba uyawafumana amayeza ngexesha elifanelekileyo. Emveni koko ukuba ndiyayibona ikhona ingxaki okanye ndiyalibona utshintsho alukho ndizawuqinisekisa ukuba ndimfumanela omnye umkhathaleli wezempilo ozoqinisekisa intokuba umntu omkhulu uyawafumana amayeza akhe eswekile ngokwexesha elifanelekileyo.

Umama uzawuhlala kakuhle kwikhaya labantu abadala ngokuba uzawufumana oomongikazi abazamkhathalela ngokwendlela esemthethweni ehambelana nezempilo, bazawuqinisekisa okokuba amayeza akhe uwathatha ngexesha, baqinisekise okokuba ukutya kwakhe ukutya ngomgangatho olingeneyo. Kungcono xa ehleli nabo ngoba nathi singabantu abasele bekhulile sinamaxesha okwenza izinto zethu ahlukeneyo loo nto ibangela okokuba umntu omkhulu singabi nalo ixesha lakhe ngoku ke ndibonisa ukuba kukuhle ukuba ahlale kwindawo apho azawuhoywa khona ngemihla ngemihla.

Into yokuqala abayoyikayo boyika okokuba umhlawumbi abantu abadala babo okanye abazali babo bangahoyeki okanye bangakhathaleleki kwezi ndawo. Okwesibini, boyika okokuba kubo ngaphakathi abakayamkeli okanye abakafikeleli kwisigqibo sokuba umntu omkhulu wabo ufikelele kwixesha lokukhula kumelwe ngoku ahoywe ngabanye abantu.

Ndingaqinisekisa okokuba utatomncinci ndikhe ndihlale naye phantsi. Xana epeyile imali yakhe yenkamnkam ndikhe ndimbonise izizathu ezibalulekileyo zokuba kumele kutheni ethenge ukutya, ndimbonise nezizathu ezibalulekileyo ezenza intokuba ngaba angabuthengi utywala. Ndingaqinisekisa okuba ndiba nawo amanyathelo endiwathathayo okokuba xa yena engumntu opeye imali ndihamba naye ndiqinisekise okokuba ukutya uyakuthenga kwaye athenge ukutya okufanelekileyo.

Ndingaqinisekisa intokokuba ngaba ndiyambonisa amanyathelo okokuba imali lena angayisebenzisa njani okokuqala abhale phantsi izinto afuna ukuzithenga okanye abhale phantsi izinto ezibalulekileyo ayihlele imali yakhe ngokokufanelekileyo emveni koko aqale ngezi zinto azibhale phantsi zibalulekileyo ukuze kungabikho mntu azoxhomekeka kuye.